Ngingagxila kakhulu kwizifo zenhliziyo njengezinkinga zokuqina kwenhliziyo kanye ne-high blood. Ngiphinde ngigxile kuyinkinga zengqondo, which is mental health, ezifana nokuhlushwa kokucindezeleka, ukukhathazeka noma izinkinga zengqondo ezifana ne-anxiety-i, ne-depression. Lokhu kubonakala kuyikona okuthinta amadoda kakhulu. Ngingasebenzisa izinkundla zokuxhumana njengamavidiyo, amabhulogi nezinye izindlela zokuxhumana ukuze ngifundise ngempilo. Lokhu kuzoba lula ukufinyelela kumadoda, ikakhulukazi abavame ukungena kweminye imithombo yethekhnoloji.

Intsha kufanele ivunyelwe ukulawula inzalo ngaphandle kwemvumo yabazali, ikakhulukazi uma isifikile eminyakeni ethile enjengo-eighteen years. Kodwa-ke, lapho intsha isengaphansi kweminyaka ethile, imvumo yabazali ingase ibe yisivikelo ukuze kuqinisekiswe ukuthi intsha ithatha izinqumo ezicabangela izifiso zokuphila eziphusile.

Abazali kumele basekele izingxoxo ezivulekile lapho izingane zizokwazi ukuphenya imibuzo yazo ngaphandle kokwesaba noma ukuzisola. Abazali kufanele futhi benze kube sobala ukuthi izinqubo mayelana nezempilo yomzimba nezocansi zibalulekile. Lokhu kufaka ukufundisa ingane ngezindlela zokuvimbela inzalo, ezifana nezithasiselo, amaphepha kanye nezinye izindlela zokuvikela. Abazali kufanele baqale ukufundisa izingane zabo ngezinhloko ezinjalo kusanesikhathi, ngokuvumelana ngezinga leminyaka ukuze zingaphazamiseki noma zithole ulwazi olungahambiselani nesikhathi. Lokhu kuzogwema izinkinga ezivela lapho izingane ziqala ukufuna ulwazi.

Ukuhlolwa kwezempilo kugunyazwa ngezinga lokuthi imikhiqizo ithuthukisa impilo yomuntu njengoba kulindelekile. Lokhu kubalulekile ngoba imikhiqizo engekho ngaphansi kokuhlolwa kwezempilo ingahle ingahlangabezani nemfanelo ezifanele. Imikhiqizo engagunyaziwe ingaholela ekuthengisweni kwemikhiqizo engeyona ethile, okungaholela ekulimaleni kwabathengi noma ekutholeni imiphumelo engalindelekile.

Imfundo yocansi ibalulekile kakhulu ekunciphiseni amathuba ukukhulelwa okungahleliwe. Futhi inikeza intsha amathuba okuphila impilo anempilo, enolwazi futhi esebenzayo. Ukuphathwa kahle kwemfundo yocansi kungaholela ekuthuthukisweni kwemiphakathi, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.

Abantu abakhubazekile bangathola ukwelashwa okufanele, imishanguzo nezinsizakusebenza ezenza kubelula ukuphila. Lokhu kungaholela ekuthuthukiseni impilo yabo ngokukhululeka ekutholeni ukunakekelwa kwezempilo, izibhedlela noma izingxoxo zodokotela. Ukutholakala kwezinsiza zokuthutha ezifanele, njengezithuthuthu, noma izimoto ezizenzakalelayo, kuqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile bayakwazi ukufinyelela ezikhungweni zokwelashwa, izifundo noma yizindawo zomphakathi ngaphandle kwezithiyo. Lokhu kuholela ekwandeni kwezinga lokuphila, njengokuthola imfundo noma amathuba omsebenzi.

Kungaba ukuqeqeshwa amakhono lapho sihlanganyela nezikolo zokuthukuthisa amakhono, amabhizinisi endawo kanye nezinkundla eziku-inthanethi ukuze sinikeze izifundo ezikhethekile kubantu abakhubazekile. Siphinde siqinisekise ukuthi izifundo zitholakala ngendlela efanele kanye nezinketho zokufunda ezi-hybrid.

Ezinye yezimangaliso ifaka phakathi ukuthuthukisa impilo yomzimba, ukunciphisa isisindo somzimba, ukuthuthukisa isikhumba. Izifundo eziningi zikhombisa ukuthi umzimba unamakhono okuzihlambulula futhi awudingi usizo lwezithako ezengeziwe.

Ngingaqale ngimkhombise ukuthi ngiyamkhathalela, ngimbuze ukuthi uzizwa kanjani bese ngiyalalela, ngiphinde ngibeke ukubaluleka kwenqubo yokwelapha bese ngiyamqinisekisa ukuthi ngizomeseka.

Uhulumeni nama-NGO bangahlela izifundo zokuqwashisa ezibhekene nokubaluleka kokulawula izinsiza zokuzala, njengezindlela zokuzivimbela ukukhulelwa, izinzuzo zokuqhubeka nomndeni kanye nokugwema izingozi zokukhulelwa okungahambi kahle. Uhulumeni angaphinde avule noma athuthukise izikhungo zezempilo eziseduzane ukuze abesifazane, ezindaweni zasemakhaya, bakwazi ukufinyelela kalula ezinsizeni zokuzala, njengokwelashwa kokukhulelwa iziluleko zokuphepha kokuzala nokuthola amaphilisi okubeka izikhathi zokukhulelwa.

Imiphumela yesikhathi eside, ukwehla komnotho, ukwanda kokuhlala phakathi kwezinkinga zomnotho nokuthuthukiswa kwemali esizayo. Imiphumelo yesikhathi esifushane, ukulahleka kwemisebenzi, izinkampani ezivaliwe nokwanda kokuhlala ekhaya, kuhlanganisa ukuphazamiseka kokusebenza.

Abantu besifazane bangahle bakhulelwe ngendlela abayingafisi okungenzeka benqatshelwe amathuba emfundo futhi kungaba nokwanda kokukhulelwa okungahambi kahle, okuvame ukuholela ekukhulelweni kwezikhathi ezinzima noma okungafunwa. Ukukhulelwa okungafunwa kungaholela ezinkingeni ezithile, njengezinkinga zezempilo kumama noma ezinganeni, njengezinkinga zokukhulelwa ezinzima, ukuphuphuma noma ukufa kwengane.

Ukubamba izifundo zomphakathi, izinkulumo noma yizinkomfa ezihlinzeka ngolwazi olubalulekile mayelana nenzuzo zokuhlela umndeni. Nokuthi lokhu kungathuthukisa impilo yomama, izingane nemindeni kanye nokusebenzisa izikhangiso ezisebenzayo njengamavidiyo, izikhangiso zomphakathi noma izinkundla zokuxhumana.

Ngingaba nokukhulu ukudumala uma kwenzeka imiphumelo engalindelekile ngenxa yokubambezeleka kokufika kwe-ambulense, ngiphinde ngibe nokuzisola ukuthi ayikho yini into ebengingayenza ukusiza. Lokhu kungaphinde kungenza ngidumale, ngibe nokukhulu ukukhathazeka.

Ukuthuthukisa ukufinyelela kwe-contraceptives ezithengekayo ezindaweni zasemakhaya. Lokhu kungabandakanya ukuhlinzeka nge-contraceptives kalula kumadoda ukuze kubelula ukuvimbela inzalo. Kuphinde kube ukuxhasa amadoda ukuba abavikele abafazi babo ngokusebenzisa izindlela zokuzivikela inzalo.

Uhulumeni anganikeza amaholo aphakeme, noma izikhuthazo zemali ezifana nemiklomelo, noma izaphulelo zentela kulabo abasebenza ezindaweni zasemakhaya. Phinde ukuthukuthisa izifundo ezihlongozwayo nezinhlelo zokuthuthukisa amakhono ukuze odokotela nabahlengikazi bathole izifundo nezitifiketi ezithuthukisa izinga labo lomsebenzi ngokuthi baqhubeke nokuthola izifundo ezengeziwe.